Nako e fetileng ya di-election mona Afrika Borwa, maka ao ke ileng ka utlwa ditabeng ke maka a hore ho na le dipampiri tse utsuweng. Empa ha ho le jwalo ho kgonahala jwang hore ha batho ba ntse ba felletse ba le ka hare ho balwa di-election le batho ba voutileng, ho kgonahala jwang hore ho be le se lahlehang batho ba le teng ba shebileng dipampiri?

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho ka tsela tse fapaneng, haholoholo bana ba sekolo, hore ba kgone ho sheba ntho tsa sekolo online di-smart founung tsa bona kapa di-laptop-ong. Jwale ba bang ha ba etsa di-homework ba ya moo ho nang le Wi-Fi teng, ba ilo shebisisa dipotso tsa bona, ba thole le dikarabo online. Jwale ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse bana haholo le batho ba sebeletsang ka matlong.

Wi-Fi e na le batho ba e hlophisang ha o ba founetse, o ba bitsitse hore ba tlo o kenyetsa, ba sheba moo ba ka hlomang palo teng. Ebe Wi-Fi router e dula ka tlung ka tsela eo, e tlo kgona ho hula connection kantle. Ebe e tlisa ka tlung kapa le ka jareteng hohle moo o kgonang ho connect-a teng. Jwale e hloka batho ba tsebang mosebetsi oo hore ba tlo o kenyetsa yona.

Nna ho ya ka nna ho na le moo ke kileng ka thola thuso Chatbot-eng. Ho na le moo ke sa kang ka thola thuso, ka kopa ho bua le motho. Jwale ho ya ka nna ke neha motho fifty ke nehe Chatbot-e fifty. Hwa etsahala hore e o thuse ka dipotso tsa hao, hwa etsahala hore e hlolehe. Ebe o hloka motho hore a o thuse. Jwale ke bona ho nna di le pedi di nsebeletsa ka tsela e tshwanang.

Ke ne ke tsamaile le bana ke ilo reka mall-ong jwale ke ha re ya plek-eng ya dijo, ya re ha re ntse re ja hwa ba le ntho e potlakileng eo ke tlamehileng ho lo etsa ka tlung. Jwale ke ha ke hotspot-a Wi-Fi-eng e neng e le haufinyane ya shop-o. Ke batla ho request-a ke kgutlele ka tlung. Jwale ke ha e inkela nako ya yona, empa qetellong ke ile ka qetella ke hotspot-ile ke connect-ile ka request-a ka kgutlela ntlong. Empa e ne e nkile nako e telele haholo. Ke fihlile le ntho e ne ke tlamehileng ho lo etsa e se e fetile.

Ha o fumana hore moo o leng teng di-hotspot-e di ngata hore o kgone ho bona e ka o sebeletsang ka lebelo, ke hore o shebe signal-e founung ya hao. Haebane connection ya hao e ntle haholo, signal-e e tletse founung ya hao, ke yona Wi-Fi eo o ka e kgethang eo. Le hore ho na le tse kwetseng di-Wi-Fi tse batlang password. Ha e hlahisitse o ska e sebedisa hobane e tlo batla password. Ke Wi-Fi hotspot e kwetsweng eo ebe ho na le e senang , ke yona eo o ka kgonang ho e sebedisa mahala.